Ngicabanga ukuthi lokho kungenza abe nobudlelwane obuhle phakathi kwabo abafundi ngoba manje umqhudelwano wabo wayo i-inthanethi, i-inthanethi gaming lena ingenza babe abantu abaqedelalwana nakahle futhi kungekho nobungozi okungenzeka phakathi kwabo. Mase kwakheka ubudlelwano obuhle abangakwenza as njengabafundi.

Ngicabanga ukuthi abafundi usuku oluhle noma olubafanele ekumele badlale ngalo ezemidlalo ey'koleni. Kungamele kube usuku uLwesithathu, ngicabanga ukuthi lolo suku luhle impela, luhle impela kubona, ngoba bazokwazi ukuba baphumule kahle kulezi ezinye iy'nsuku ukuze bengazizwa bekhathele baphinde futhi bakwenze kahle nomsebenzi wesikole. Ngicabanga ukuthi usuke uLwesithathu kuzo zonke iy'kole, okumele lisetshenziswe kube uLwesithathu.

Umsebenzi wokuzilibazisa engawuthola laphana ezinkundleni zokuxhumana umsebenzi wokuba ngikwazi ukudweba ikhono ebengingalazi ukuthi nginalo yona, uwona umsebenzi esengike ngawubona ukuthi, hhayi, ngiyawuthokozela ukwenza futhi nabantu engibenzela wona imidwebo bayawuthanda. Engingathanda okusho ukuthi abantu kumele balisebenzise ithuba nokuthola noma yini abangayenza ngesikhathi bengayanga mhlampe emsebenzini noma ey'koleni, bake bazame wona umsebenzi wokuzithiba ukuze babone ukuthi kungabaphelelisaphi nokuthi ukuthi kukhona into enhle engaphuma lapho.

Isikhathi engingeke ngasikhohlwa isikhathi lapho mina nomndeni wami sihlangene khona siyimbumba sibungaza ukubuya kukamzala wami oyekade ayothwasa wathi ebuya sibungaza naye. Kadlalwa imidlalo eminingi, saphinda futhi sagida okuyilapho engabona kahle ukuthi hhayi, kuhle ukuba umuntu omnyama futhi amasiko awagcinayo. Indlu emnyama kumele iwagcine amasiko wawo ukuze yazi imvelaphi yayo njengomuntu omnyama.

Kungamele ukuthi uhulumeni angenelele kuwo wonke umuntu unebhizinisi elincane ukuthi kuthi uma kufika le midlalo yamazwe ngamazwe, abantu babone ukuthi yiziphi izinto zalapha eNingizimu Afrika abazidayisayo ukuze bahehe abantu abangamazwe abasemazweni angaphandle ngokuthi i-South iNingizimu Afrika yiziphi izinto ezinhle abayidayisayo ey'ngafani nasemazweni angaphandle. Ngiyacabanga uhulumeni kungamele afake isandla lapho kulabo bantu abadayisa izinto zesintu ezitshengisayo ubuzwe beNingizimu Afrika.

Lifundisa ukuba abantu babe imbumba baphinde futhi babekezelelane njengabantu besizwe esisodwa. Ngicabanga ukuthi kuhle impela, abantu bahlangane kungabi khona ukudonsisana nokubukelana phansi ukuze kube nokuthula nenjabulo abantu bajabule ngaso sonke isikhathi.

Ukutshengisa ukuthi ukudla kwesintu baseNingizimu Afrika kunjani kwamanye amazwe angaphandle ngoba abanye abantu bangaphandle basuke befuna ukwazi ukuthi lelo lizwe linjani. Ngingacabanga ukuthi izwe lalapha eNingizimu Afrika kungamele litshengise ukuthi kuphekwa kanjani lapha e-South eNgizimu Afrika nokuthi imvunulo yalapha e-South, eNingizimu Afrika injani ngoba siyizwe eliyi-rainbow nation eliqhakazile, yikho singatshengise ngalo abantu bangaphandle futhi lowo msebenzi ungahlala noma umcimbi esihambile lalapha e-South Africa.